E ke dumela le sena, re tshwanela ke ho bapala dipapadi tsa matjhaba-tjhaba jwalo ka ha batho motho le motho a ka ikgethela na o rata efeng.

Ke ka etsa mokete kapa hona kopano mahareng a batho ba mahaeng le dibapadi. Hore dibapadi di tlo hlalosetsa batho ba mahaeng ka dibapadi tseo ba di bapalang.

Abuti ha wa tshwanela hore o dule o robetse, o tlameha hore ha o qeta ho bapala dipapadi tseo tsa E-sport o hlape, o je ko o hahlwe ke moya eseng e be sale o ntse o robetse.

Ha ke motho ya ratang papadi ena ya hockey, ke tshehetsa ka ho ya dipapading ha sehlopha sa rona sa naha sa dipapadi tsa hockey se bapala. Mme kea ba tshehetsa hape ke ba tshehetsa ka ho ba shebella television-eng.

Ba ka hlahelwa ke mathata a hore batho ba setjhaba ha ba batle ho reka dikuku tsa bona. Kapa hona o ka fumana ka nako enngwe mohlala, ho bakwa dikuku ka lebese, ebe motho o reka dikuku ha tsebe o entswe ka lebese. A ka fumana kotsi ya ho fumana allergy.

Ee phihlelo ya ho sekolong sa heso o se moithuti wa teng, wa kgona ha feela o ka bua le mosuwe kapa mosuwehlooho. Ho kopa tetla ya ho kwetlisa sekolong sa rona.

Re ka e kgobokanya re le bana kapa bona batjha ba nang le kgahleho ya ho bula . Ho ya ithuta dintho tse ntjha kapo hona ho ikwetlisa, mme ra batla motho ya re kwetlisang kapa ya re rutang ya moholo.

Metso eo sebakeng seo re bapalang ho sona eo re se kgethileng, ke hore se haufi le mahaeng mme ha re tsamaye nako e telele ha re ilo bapala.

Batswadi ba tlameha ho bua le bana ba bona ho ba bontsha melemo ya ho ikwetlisa hore ke efeng mohlala, molemo wa ikwetlisa ke hore mmele o dule o matlafetse.

Ngwana o ka mo kenya dipapadi ka tsela e latelang. Wa mo botsa hore o rata papadi efeng, mme wa mo hlalosetsa ka yona. Kapa hona ho shebella papadi eo le yena mohlomong television-eng.

Sena se ka ba kotsi haholo mohlala, ha motho a tsamaya tseleng a shebile founu, mme a sa elellwe hore o tsamaya ka ka tseleng ya dikoloi mme a thulwa ke koloi, kapa ona hore a ka wa.

Dumela moetapele, ke le mosebeletsi wa kantoro ya mmuso e shebaneng le dipapadi. Ke ne ke na le dipotso tse itseng. Mohlala, ke hore bana ba motseng moo ba rata papadi efeng? Mme ba hloka eng ya dipapadi tseo? Hona ba bakae ba hlokang disebediswa tsa dipapadi?

Ha batho ba batla ho tseba hore tjhelete ya mmuso kantorong ba ka e fumana jwang, ba ka etsa kopo kapa hona ho tlisa moralo wa hore ba hloka tjhelete e kae. le hore ba hloka tjhelete ho etsa eng.